Izinto eziye zifunwe zisiqinisekiso sokuba uyaphangela na, nokubana ufumana malini ngenyanga kule mpangelo yakho. Naxa niphayana funeka niphathe iincwadi zesazisi, nifumane ne lantuza. Niphathe nesomtshato isetifiketi.

Kweyam inkampani yomngcwabo xa bendinoyivula iinkonzo ebendinoqinisekisa ukuba abathengi bayazifumana ukuze bafihle umntu abamthandayo ngesidima. Yibhokisi, yintente, kubekho sambuku semali esiphumayo, kube yinkomo kunye ne-airtime ngelaa xesha basandokwehlelwa sesi simo bakwazi ukufowunela imindeni yabo.

Ndingamfundisa ngokubana kubalulekile ukonga imali ngoba ingomso asilazi. Xa engazokwazi ukonga imali atye ngoku, ngomso xa iphelile uza kwenza njani libe ityala limile linyuka lifuna imali yalo ukuba makabhatale uza kwenza njani. Ndingambonisa ke ngoku uba akubalulekanga uba makenze eli tyala, endaweni yoba makenze eli tyala makonge imali. Abe nalaa nto kuthiwa yi-budget, luhlelo mali akwazi uyihlela imali.

Ziba khona iimoto ezizawuphuma apha elalini ezibheka etawuni xa sekufike ixesha legranti. Umakhulu bekufanele uba ukhwela kuzo ngelaa hlobo ebeza yokhupha neyakhe ipeyi ngalo. And kule mihla siphila kulo ziyathanda udityaniswa zibe nedeyithi eyi one, le yabantwana nale kamakhulu xa zisekhadini eliyi one.

Intengiso yenkampani ye-inshorensi kumabonakude endandikhe ndayibona yeinshorensi yeemoto yi-Outsurance. I-Outsurance ke kwisibhengezo sayo yayibhengeza ngelithi ubana xa wonakelelwe yimoto ufowuna nje kube kayi-one abantu bakhona bahlala bekhona twenty-four hours. Xa uthe wafowuna baya bakhawuleze bazokunceda. Ngoku xa bekunceda ke ngoku ke uba imoto yakho bakushiya nenye, leyana bayithathe bayoyilungisa ibuya intsha.

Omatshonisa bohluke ngendlela yobana bona xa bekuboleka imali eyabo imali xa ungabhatelanga iyanda. Kanti ebhankini usikelwa iinyanga ezithile itsale ngokwayo ibhanka kwimali yakho engenayo ngenyanga. Umatshonisa ke yena ke wohluke nangokuba xa uyoboleka imali akakubuzi uba uphangela phi uya kunika qha le mali uyifunayo as long uze nencwadi yesazisi sakho. Kanti ibhanki yona funeka ikwazi uba uyaphangela na, ufumana malini izoyazi uba mayithathe malini kwimali yakho nivumelane.

Kubalulekile ukuthi inkampani kwinkampani phambi kokuba uyithenge uqale uphande ngayo uyazi ngcono. Ngoba ezi nkampani ziyakwazi ukuthembisa le nale nale ibe zingekho ezo nto, xa wehlelwe yingxaki bangabonakali ndawo. Funeka ubazi uba ingaba ba-registered na le nkampani uyithengayo ukuze uqiniseke ngemali yakho apho uyiphosa khona.

Ndandikhe ndabona umntu kwisibhedlele endandikuso efumana encedwa sisibhedlele kwilantuza, kwiindleko eziphezulu zonyango. Kuba wayeyokwenza i-operation ezawukhutshwa loo nto wayezawukhutshwa kuyo ndingaqinisekanga uba yintoni na. Kodwa wakwazi ukuthathwa wayofakwa wenziwa. Wakhupha nje elaa phepha lichazayo uba une-hospital plan apha.

Xa uyokhupha imali ebhanki, noko kuyakhawuleza uba mawuyifumane kunoba uyifolele kwezi ndawo zithile kukhutshwa kuzo imali.